Eyi kona kwakuyinto eyayibucayi ngoba ngangithi uma ngithi ngithatha ukujula ngiyibhekisise le ndaba ngangibona ukuthi uma ngingamusizi lo mfundi lo kungase kwenzeke okulukhuni mayelana nesimo ayebhekene naso, kodwa kona wasizakala ngamthunga nje kahle ngamubhandisha kwalunga nje. Abazali bebethi befika ngabakhokhisa umoya ukuze bezongakhathazeki kakhulu ngokuzama ukuthola ulwazi lokuthi kwenzakaleni kwingane yabo, kepha ngabachazela kahle koda ngabahlisa umoya kabanzi ngokuthi ngibachazele ngesimo. Kona kona ngabachazela ukuthi ingane yabo isizakele ngiyisizile and iphephile.

Kunezindlela ezihlukile zokuhlanza umuntu obenesifo. Amasiko ahlukile aney'ndlela ey'hlukile, khona iy'ndlela zamanzi umuntu athandazele emanzini. Kube khona iy'ndlela zesiko lamadlozi ezokubuyisa isilwane. Kwamasiko wedlozi ahlukile khona amadlozi afuna isilwane esithize, ezinye kungaba inkukhu, kungabe imbuzi, kungaba inkomo. Kuhamba ngesiko, kuhambe futhi nangedlozi ukuthi lithi isicelo salo sithini.

Ungahleli kukhona umuntu odinga indawo yokuhlala . Uma kuwukuthi lokho akusiyo into, indlela ingahleli itholakale. Kungaba ukuthi uyise isalukazi endaweni la anganakekelwa khona noma uthole umuntu ongamsiza, u-anti osizayo asize alekelele ekunakekeleni kwesalukazi. Ngingahleli kukhona indlela yokuy'gwema into yokuthi isalukwazi sigcine sesihlala nabantwana ababhizi kakhulu ukuthi bangamunakekela.

Uma ngithi mina ngithatha ukubheka iy'kole kakhulu ezibandakalenya no-Government, iy'kole ey'-public. Azigxili kakhulu ekutheni ukuthi bafokhase kwizinto ze-first aid ngoba baseney'nkinga ey'nkulu ababhekana nazo. Iy'nkinga zokuthi u-government aka-provide i-equipment e-proper yokuthi iy'ngane zifunde nokuthi othisha bafundise. Ukuze kufike nama-organization angaphandle ezosiza ezolekelela. So, kuloko angizukugxila kakhulu kuy'nkinga za-government, ngizogxila ekutheni ukuthi i-first aid idinga ukuthi kufika isikhathi ekutheni ukuthi bafundiswe nge-first aid. Akuvamisile ukuthi bakwenze isikhathi eside. So, kulokho abakwenzi kakhulu uma bekwenza bazokwenza ngaleso sikhathi kweciwa isikhathi eside.